Isizathu sokuba imbeleko ibe lilisiko ingasesisithethe, impembelelo yesayensi nezomgqirha. Kwixesha elidlulileyo imbeleko yayigxile kakhulu kwizithethe zenkolo nezamakhaya kuba kwakungekho lwazi lungako lwesayensi ngokuphathelele ukukhulelwa nokubekela, nokubeleka. Abantu babexhomekeke kakhulu kwinkolelo nakwiziyobisi zesiNtu ukuze bazincedise. Namhlanje isayensi yezonyango iye yaba nempembelo enkulu, ukubeleka kuye kwatshintsha kwaba yinto yezonyango elawula ngoogqirha, abahlengikazi kunye nezibhedlele.

Indlela endingamfundisa ngayo umntana ukwenza utywala besiNtu qala ngencoko malunga nokubaluleka kwesithethe. Yiba ngumzekelo kwaye wenze njengoko ndenza, inyathelo ngenyathelo ngokusebenzisa, gxinisisa kwaxanduva nokuziphatha okufanelekileyo, qinisekisa ukuba wonwabile kwaye uyamxhasa.

Izinto endizithandayo ngezithuthi zasemaphandleni zifikeleleka kakhulu. Eyona into ephambilli endiyithandayo kukuba zifikeleleka kubantu abaninzi abangenazo iimoto zabo okanye abangakwazi ukuhlawula ezinye iindlela zothutho. Ezilalini zihlala zingokuphela kwendlela abantu abanokufikelela ngayo kwizibhedlela, ezikolweni, ezivenkileni okanye emisebenzini. Zidibanisa uluntu, zenza abantu abakwazi ukuhambela izalamane nabahlobo abahlala kwiindawo ezikude.

Intsingiselo yebinzana elithi rainbow nation kum ubume bemibala ngokwahlukana kwayo. Eyona into iphambili lithetha ngayo kukuquka nokwamkelwa kwabantu beentlanga ezahlukeneyo, inkcubeko, iilwimi nezinkolo eMzantsi Afrika njengonomvula onomibala emininzi ekhazimlayo xa ihlangene. Eli binzana libonisa ukuba ubuhle besizwe sethu kukwahlukana kwethu.

Umahluko phakathi komtshato weentlanga ezahlukileyo nole oqhelekileyo, xa kuthelekiswa nomtshato oqhelekileyo wabantu bohlanga olunye ngomtshato wakwaXhosa kuphela okanye wakwaZulu kuphela, umtshato weentlanga ezahlukileyo uhlala ubonisa okulandelayo. Ukudibanisa kwamasiko nezithethe, lo ngoyena mahluko obalulekileyo. Endaweni yokulandela amasiko ohlanga olunye kuphela, umtshato onabantu beentlanga ezahlukileyo uhlala uzama ukudibanisa amasiko asuka kuwo omabini amacala. Umzekelo, ungabona umtshakazi enxibe ingubo yesiNtu yohlanga olunye ngexesha elithile yomtshato aze kamva anxibe ilokhwe emhlophe.

Ukutya kwesiNtu endingathi ndiyakulungisa okungacacisa nyhani kwam ukuba ngokwakaXhosa ngumngqusho. Umngqusho uyacacisa nyhani ngoba abekho abanye abantu abatya umngqusho njengamaXhosa and kwaye futhi ungaya phi na kucacile futhi kuyaziwa uba ngamaXhosa kuphela atya umngqusho, iyacacisa futhi loo nto.

Ewe, kukho umahluko omkhulu ekutyeni okulungiselelwa umngcwabo xa kuthelekiswa nokutya okulungiselelwa omnye umsebenzi njengomtshato okanye ipati. Lo mahluko uhambelana kakhulu nenjongo yesiganeko, imvakalelo ekhoyo kunye nenkcubeko. Kumingcwabo ukutya kusetyenziswa ikakhulu njengendlela yokuthuthuzela nokuxhasa intsapho elusizi. Injongo ephambili ayikho ekubhiyozeleni kodwa kukunika indawo yokuba abantu bahlanganisane, bazile kwaye banike intuthuzelo.